Na uri musi wo no fhelelwa nga mushumo, tshelede ye ya vha i tshi khou dzhiiwa kha muholo wau u ya kona u ya dziofisini wa i ṅwalisa ya bva, ya kona u thusa muṱani wawu musi mushumo wono fhela.

U tea u tsheka uri tshelede ya ḽiṅwe ya i khou dzhiiwana kha muholo wau, hu u itela uri musi mushumo wono fhela a kone uya dziofisini dza UIF u ṱoḓa tshelede yawe ye ya vha i khou kokodziwa musi a kha ḓi shuma.

Ndi dza ndeme hu u itela uri musi mushumo wono fhela vha vhe vha tshi khou ḓivha tshelede ye vha vha vha khou tshi khou i kokodzeliwa musi vha tshi kha ḓi shuma.

Musi u na medical aid vha u dzhia sa muthu wa ndeme ngauri vha ḓivha uri vha sa u fara zwavhuḓi u ḓo ṱuwa, vha tea u fara zwavhuḓi vha tshi khou ḓivha uri vha kho ḓo kokodza tshelede iyo ine vha ḓovha vho u thusa nga .

A thi vhoni hu na mbuyelo ngauri tshelede i vha i tshi khou kokodziwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe hu si na ndavha uri no ya vhuongeloni na, kana a na ngo ya vha vha vha tshi khou kokodza tshelede ṅwedzi a muṅwe na muṅwe, nne ndi vhona tsha ndeme hu u tou ya vhuongeloni ha muvhuso u fhirisa u shumisa medical aid ngauri, tshelede i vha i tshi khou ṱuwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe naho u songo ya afho kha dokotela.

Medical aid makoti, medical aid Dischem and

Sa izwi kana vhunga mushumo u tshi ḓo vha wo fhela, tshelede wa khou i shuma u bva murahu kana ye wa vha u tshi khou i kokodzeliwa u tshi tea u i shumisa u ṱhogomela muṱa wawu sa izwi hu si na muṅwe muthu ane a ḓo thusa u ṱhogomela muṱa wawu, mushumo musi wono fhela kana nga murahu ha musi mushumo wo fhela. Ndi zwa ndeme uri tshelede i engedzwe hu u itela uri i fhedze tshifhinga tshilapfhu itshi khou shumela muṱa kana i tshi khou kona u ṱhogomela muṱa wa uyo muthu ane a ḓo vha o fhelelwa nga mushumo.

Nga murahu ha musi ndo ya kha iḽo shopho ḽe nda vha ndi khou rumela kha ḽo tshelede nda ya nda humbela thuso uri vha kone u nthusa kha u khakha nomboro dza luṱingo musi ndi tshi khou sendela tshelede khonani yanga.

Ndi nga foinela bannga kana nda foinela nomboro ya vhuḽa khombo uri vha kone u nthusa nga khaidzo ine nda khou ṱangana nayo sa izwi ndo renga data, data dzi si swike kha founu. Thuso ndi nga i wana nga murahu ha musi ndo tou founela bannga nda dovha nda foinela na ṱhingo thendeleki ya vha Vodacom uri vha kone u nthusa nga nyimele ine nda khou ṱangana nayo.

Fhethu hune nda vha hone, vhupo na tshifhinga, nda dovha hafhu nda ita uri nomboro dzine nda khou tea u dzi shumisa u shandukisa masheleni ndi dzone na, nahone ndo dzi vhalela na, na bank, na bannga ine nda khou ṱoḓa u shandukisa khayo masheleni uri ndi yone na.

Zwivhuya ndi zwi tevhelaho musi wono welwa nga lufu muṱani, mbulungo kana thabelo ine wa vha wo i nanga uri i ḓe i thuse musi wo ḓelwa nga mbulungo i u fha tshelede, ya u ḓisela bogisi, ya u ḓisela na tombo sa izwi u nga si zwi kone u zwi ita zwoṱhe nga nṱhani ha masheleni.

Ndo no thusa sa ezwi zwi tshi ḓo thusa musi ro no welwa muṱani, ro welwa nga lufu zwi tshi dovha zwa ndeme uri ri kone u ḓivha uri fhethu he ra vha ri khou isa hone masheleni a u vhulunga a hone.

Itela u ḓivha hune muthu a bva hone, hu u itela u ḓivha nyimelo ya muthu uri a nga kona u koloda masheleni mangafhani musi a tshi khou ṱoḓa u badela nnḓu, na u ṱoḓa u ḓivha uri nga murahu ha musi o no koloda iyo tshelede, u ḓo kona u i badela na.

Musi ndi sathu thoma u ṱoḓa ṱhoḓeli, ṱhoḓisiso uri ndi nga vhulunga hani mashelo masheleni, ndi nga thoma nda ya kha bannga dzo fhambananaho kana kha vhathu vhane vha ḓivha nga ha vhuḓivhi ha u vhea masheleni kha idzo bannga uri dzi hani kana dzi shumisa hani, kana ndi zwa ndeme u swika gai, kana u themba iyo bannga ine wa ḓo vha u tshi khou ṱoḓa u ita tsedzuluso khayo kana u vhea masheleni nga khayo sa izwi ndi muswa ane hana vhuṱanzi ho fhelela laho.

Transfer ndi tshelede ine ya vha i tshi khou dzhiiwa nga vha SARS kha tax musi ni tshi khou shuma, zwivha zwi na ndeme uri ni kone u ḓivha uri musi ni tshi khou ṱoḓa nnḓu lwa u thoma ni vhe ni khou ḓivha zwo ri ni na masheleni mangafhani.

I ya katela musi wo welwa nga tshifhaṱo tsha afho hune wa vha u khou shuma hau, uya kona u ya wa ya dziofisini wa wana ayo masheleni he wa bvelwa nga khombo u hone, wa dovha hafhu arali wo fhelelwa nga mushumo u ya kona u ya dziofisini wa wana tshelede iyo ye ya vha i khou kokodziwa nga vha UIF musi u tshi kha ḓi shuma.

Ndi nga shumisa lunwalo lwa iṅwe akhaunthu ine nda i shumesa sa izwi musi u tshi vula akhaunthu iṅwe na iṅwe u tshi tea u vha u na ṱhanziela, ivha yo nwaliwa kha ulwo luṅwalo, ndi nga i shumisa yone.

Sedza uri masheleni na ngoho o vhulungeya na hone a fhethu ho teaho uri a vhe hone.

U ḓivha uri tshelede yawu ine yavha hone yo vhulungea na nahone hu tsireledzea na lwa tshifhinga tshilapfu.

U ri iya leludza sa i zwi u tshi wana dzi banngani hu tshi dzula ho ḓala lune unga ḓi wana u songo kona u thusalea.

U vha hone ha i a kona u thusa vhathu vhane vha vhori a vha na masheleni nga tshetsho tshifhinga a u wana dzilafho.

Ee zwivha zwikho thusa nne kha uri masheleni anga a vhe a khou vha na dzi nzwalelo ṅwedzi muṅwe na muṅwe afho kha bannga ine nda ḓo vha ndo i shumisa.

Hu i tela uri musi u tshi vho toḓa masheleni lwa shishi, u ya kona u ya wa a vula wa ma shumisa.

Ee ndi zwa ndeme u ḓivha kana u pfhesesa nga ha i ḽo ipfi hu u i tela u ḓivha kana u vhulunga tshelede yawu.

Uri iyo akhaunthu i shumisa hani kana ndi ḓo wana nzwalelo dza vhugai nga murahu ha musi ndono diphosithi tshelede kha iyo akhaunthu kana iyo bannga.

Zwine a tea u zwi ḓivha kana u zwi dzhiela nṱha ndi zwauri, tshelede i navho i koloda musi a tshi yo i humisa i vha yo no vha na nzwalelo nnzhi o fhirisa musi o to ḓi seivela masheleni awe a kona u a shumisa.

Ndi u ḓivha uri tshelede ine nda kho ṱoḓa u i shumisa ndi nngafhani, nahone ndi tea u ḓivha ku shumisele kwa tshelede.

Tshelede ya dzi nzwalelo vha ya i dzhiulula murahu sa izwi tshifhinga tshe navha no tshi kala ni songo tsha swikisa.

A khou vhulunga masheleni, avhe o ḓivha tsha uri tshelede yawe u ḓo i dzhia nga tshetsho tshifhinga tshe a tshi kala uri u ḓo i wana ngatsho.

Ṱo ḓo u ḓivha u ri eyo tshelede ine na kho i vhea ni kho i wana nga murahu wa tshi nga fhani nahone i vhugai, i na nzwalelo dza vhugai.

Ḓivha uri muthu u tea u seiva hani tshelede kana u vhulunga tshelede yawu vha tshifhinga tshingafhani uri a kone u wana yo vhala.

Arali wo ḓi vhudza kana u tshi khou ṱoḓa u ḓi wana u na masheleni manzhi, u tea u ḓi vhudza u ri tshelede ine nda kho i vhulunga a thi nga i shumisi.

Ee ndi zwa ndeme hu kon itela u kona u ḓivha uri muthu u tea u vhulunga masheleni hani nahone eyo akhaunthu u tea u i shumisa hani na u ṱoḓa u vhona masheleni awu.

U ṱoḓa u ḓivha uri na na ngoho, zwithu zwi kho tshimbila nga ngona na na hone a huna vhu khakhi na.

Sa izwi muthu a tshi ḓovha a kho kona u ḓivha uri tshelede ine a khou i seiva ndi ngafhani.

U ri garaṱa ya tshikolodo, musi wo koloda tshelede ṅwedzi muṅwe na muṅwe ivha i tshi khou vha na dzi nzwalelo zwine zwa sia u tshi vho badela tshelede nnzhi nahone u songo i lavhelelaho.

Zwi nga vha khwine hu itela uri hu si vhe hone na u ṱala dzi banngani u wane huṅwe vhaṅwe vhasi tsha thusalea zwino hu tshi vho shumiswa ṱhingo thendeleki, zwithu zwi ḓo leluwa nahone muṅwe na muṅwe u ḓo kona u wana khumbelo ya masheleni.

Ngauri tshiṅwe na tshiṅwe ndi masheleni tshi vha tshi khou ṱoḓa tshelede kha musalauno uno a hu tshena tshithu tsha mahala.

U ṱoḓa u ḓivha uri u vho vhulwadze.

Ndi zwa ndeme u ḓivha mutakalo wa u nahone u ḓi ṱhogomela, nga maanḓa zwi tshi ḓa kha malwadze a si a vhuḓi.

Kha nṋe ndi zwa ndeme sa izwi muthu a tshi tea u ḓivha ndi mutakalo wawe kana u ṱhogomela mutakalo wawe musi u tshi kho tshila.

Dzi anzela u badelisa mbadelo dza tshumelo dzingaho u langa kha akhaunthu, u shuma nga thengiselano, kana u ṋetshedza thikedzo ya vharengi.

U vha hone ha khumbelo ya masheleni nga tshifhinga hu u itela u dzula ho tsireledzea nahone u na mutakalo ho tsireledzeaho.

Nṋe ndi vhona huṅwe i tshi thusa huṅwe i sa thusi ngori vhunzhi hashu ri a wana ri khou fhedzesa tshifhinga tshinzhi ri kho renga airtime nga tshelede lune ra wana ri si tsha kona u seiva kana u londa masheleni.

Ndi u ḓi thomela bindu ḽau ḽine wa ḓo ḓivha uri ḽiḓo lalama nahone ḽi ḓo u thusa kha vhutshilo hau, kana u ḓi fhaṱela nnḓu ine wa ḓo ḓivha uri u ḓo dzula khayo.

Ndi musi ndi tshi khou ṱoḓa u vula account ine nda ḓo ḓi vhetshela masheleni anga ane nda ḓo ḓivha uri ndi ḓo mashumisa musi ndi tshi khou ma ṱoḓa lwa ndeme kana zwifhingani zwa dzi khishimusi.

Zwi ḓo ita uri na nzwalelo ndi ḓi wane ndi si khou badela nnzhi sa izwi ndi tshi ḓo vha ndo tavhanya u badela ḽounu.

Ndi bannga ine ya ri thusa uri ri kone u ḓi bangela masheleni ashu kana ri wane ho u vhea hone masheleni ane a vha uri o tsireledzea a ri nga sokou tambisa masheleni.

Ndi uri vha si tendele muthu a tshi shumisa khadi ya muṅwe muthu.

Zwi vha zwi si zwavhuḓi ngauri u sala u tshi vho badela nzwalelo dzo ḓalesaho naho yone tshelede u tshi ḓovha u tshi khou i badela nga murahu ha miṅwaha minzhi mara nzwalelo dzivha dzi songo tsa dzivha dzi tshi khou vhona ṅwedzi kana ṅwaha muṅwe na muṅwe.

Ndi tsha uri musi ndi tshi khou badela iyo ḽounu lwa tshifhinga tshilapfhu, nzwalelo dzi ḓovha dzi si khou gonya naa nahone dzi songo ḓalesa naa.

Tshine nda nga vha ṱuṱuwedza kha tsho nditsha uri musi vha tshi khou dzhia masheleni vha tea u zwi ḓivha uri vha tea u badela uri vha si badele tshelede yo no vha nnzhi yo no vha nṱha haye vha vha vho i dzhia nahone i na nzwalelo nnzhi.

Ndi tsha uri musi u tshi nyaga u senda tshelede u tea u to renga airtime sa ezwi hu si mahala u fana na musi u tshi khou tou renga airtime.

Ndi dzi khadi na dzi ID sa ezwi hu zwone zwithu zwa ndeme kana hu zwone zwithu zwine ra zwi shumisesa.

Ndi nga humbula uri hoyo muthu huna zwe a ḓi vhudza u zwi ita kha nne ndi ngazwo a khou kona u ita head start nga kha nṋe.

Ndi uri tshelede i ne nda ḓo vha ndi khou i badela i ḓovha i si nnzhi sa naa, nahone ndi ḓo vha ndi khou i badela lwa tshifhinga tshingafhani.

Ndi wa uri funeral cover a ina uri muthu ndi mungafhani, u vha u tshi khou itela muṱa wau u nahone u si pfe u na nyofho kana u shona ezwi ho no bvelela lufu.

Ndi tsha uri i ya leludza u fhirisa u ṱwa u khou to renga airtime nga tshelede ngeno u tshi tou renga nga mahala.

Ndi nga dzi hirisa sa izwi tshelede i yone ine muthu muṅwe na muṅwe a kona u tshila ngayo uri a kone u ḓi rengela ngayo zwiḽiwa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u itela uri na musi u tshi khou balelwa u tshi khou badela dzi nzwalelo u vhe u khou ḓivha zwa uri u khou badela nzwalelo nngafhani nahone u tshi sala u tshi yo fhedza u ḓo vha wo badela masheleni mangafhani.

Ndi ya uri musi ndi tshi ḓo vha ndi khou badela i tshelede i ḓo vha i na nzwalelo nngafhani.

Ndi ndi u mu ṱuṱuwedza uri u tea u badela life cover sa izwi hu yone yo no ri lilisa musi ri zwililoni, i ya ri thusa nga maanḓa.

Ndi tsha uri vha kone u ḓi seive u ḓi vhulungela masheleni avho u fhirisa u tambisa tshelede.

U tea u ḓi vhetshela masheleni kana u dzhenelela kha u badela dzi insurance hu kona uri a ḓo kona u ṱhogomela vha funwa wavho musi vho no ri sia kana vhono musia shangoni. Uri a kone u vha itela mbulungo ya tshidele nahone yavhuḓi uri vha kone u eḓela nga mulalo.

Uri na musi o fariwa mboho na musi vha mu dzhiela khadi zwi nga mu thusa uri a ṱuwe a yo vulisa iṅwe u fhirisa uri vha mu fare mboho vha mu dzhieli tshelede yoṱhe ine avha nayo a sala a sina na peni.

Ndi uri ndi vha vhetshela masheleni ane a nga vha thusa musi hu na mutambo hayani kana u vha thusa musi ho bvelela tshiwo hayani.

Ndi musi ndo thoma nda vhona uri mmbete u ne nda khou nyanga u renga u khou ita vhugai, nahone ndi nga dzhia masheleni mangafhani ane nda nga kona u ma badela nahone nda fhedza hu tshe na tshifhinga.